Kubalulekile kakhulu ukuba wonke umntu othi ongenampilo entle athathe amayeza akhe. Ukuze azokuba nempilo engcono, kwaye xa ungaphilanga ungathathi mayeza akho uye ube nexesha elifutshane lokuphila.

Ewe, ndingenza umcimi-mlilo olungileyo kuba ndiyakwazi ukubaleka kwaye soloko ndiqaphele kwindawo engathi inobungozi, kwaye ndiye ndijonge nabanye abantu abalapha ukuba abachaphazeleki na kule nto. Nditsho ukutsho abantu endinosebenza nabo ndingahlala ndibajongile ukuba bakhuselekile na.

Ndingacela inqununu yesikolo ndiyixelele ukuba ndicela kubekho isidlo sakusasa apha esikolweni, phambi kokuba abafundi baqale ngezifundo zabo kuba abanye abafundi basuka kumakhaya angenanto. Ngoku yenze loo nto umntwana angakwazi ukumamela utitshala xa efundisa eklasini.

Ndiyangqinelana noDr Zulu kuba ulimo kungachitha ixesha labo bebhizi egadini, kwaye umntu angahlali nje ekhayeni, enze into, athengise ukuze akwazi ukubeka into etafileni.

Kulungile, ndiza kuthetha nabazali bakho ngalo mba kwaye ungaxhalabi, ndiyathemba ukuba abazukuthethisa kakhulu, kwaye uzubamamele xa bethetha nawe. Ndiyathemba ukuba yimpazamo ke le uyenzileyo ngoku, kwaye ayizuphinda yenzeke le into, kwaye ndifuna uze uqhubekeke nezifundo zakho, upase ukuze baza kuncuma abazali bakho.

Kukuba kuthethwe naye, axelelwe ngokubaluleka kwamayeza akhe, nokuba asebenza njani kwaye azakumnceda njani.

Ndingamxelela ukuba bubuqhophololo obu. Ukuze unciphise umzimba wakho kufuneka uzilolonge, utye ukutya okusempilweni, ube nezinto ozityayo, nongazityiyo ungatyi ukutya okunamafutha.

Isangoma, igqirha okanye ixhwele ngumntu osebenzisa amayeza akhiweyo ehlathini. Ngumntu osebenzisa amayeza esiXhosa. Abanye ke abantu baye bazenze amaxhwele, abe umntu engelilo efuna ikwenza, ukwenza imali. Igqirha ngumntu oboniswayo athi uyiphuphile into.

Ndingathi ndibone iiambhyulensi kunye namapolisa. Mabakhawuleze bafike, kwaye nabantu bebemi endleleni, ecaleni kwendlela bebaninzi, iimoto kunzima ukuhamba, kukho kunye namagosa endlela, iitrafiki ukutsho.

Kukuhlala utye ukutya okusempilweni utye amayeza akho ngexesha elifanelekileyo, kwaye ulandele imiyalelo oyinikwe ngugqirha wakho. Ungatyi kakhulu into enamafutha, utye imifuno kunye neziqhamo ezo zilungele impilo yakho.

Ndingamcebisa ukuba amgcine umntwana, amse kwindawo yoonontlalo xa sele ekhona de afunde agqibe aphangele. Aze athi xa emdinga umntana wakhe, ahambe ayokumthatha, ayiyeke yona indoda le ithe makasikhuphe isisu.

Ndingamcebisa ukuba ahambe aye kubona ugqirha ukuze amnike amayeza kuba intloko iyambulala umntu, kwaye ndimcebise xa sele elufumene uncedo ukuba atye amayeza akhe ngokwendlela efanelekileyo, ukuze intloko iphele.

Ndingamsa koogqirha abazakuthi bamncede ukuba bamkhuthaze athathe iipilisi zoxinzelelo lengqondo ukuze azive engcono ekuhambeni kwexesha, nokuba ndimbuze ekuhambeni kwexesha xa sele ephilile ukuba yintoni le imkhathazayo okanye ndimfunele ikhanselingi ukuze abeke le nto imtyayo xa engazokwazi ukundixelela mna.

Ndingabaxelela ukuba bonke aba bathe bakhulelwa, kwaye sebefikelele kwiinyanga ezisibhozo bahlale ekhayeni de babeleke, babuye emveni kokuba bebelekile. Ndibachazele ukuba niza kuzifumana izinto zokufunda ezinjengee-homework nee-assignment ngoku nisemakhaya, akukho nto iza kuniphosa eyenziwa esikolweni.

Ndingamthatha ndimse e-rehab ukuba ayeke kwantlobo yecuba kuba icuba alilunganga kwaye lingambulala, ingakumbi xa sele emdala, kwaye ekwazi ukutshaya ipakethe ye-twenty ngosuku.

Kulungile, ungaya kundwendwela isibhedlele sikarhulumente kuba uza kulufumana uncedo naphayana kodwa aluzukufana ncamashi nolu kulaa gqirha obukade umndwendwela.

Ndingamxelela ukuba makafole ukutya atye, angabi neentloni zabanye abantwana kuba ulambile, kwaye ayithi loo nto xa engatyi, xa esitya okwa kutya akathathi ntweni kuba wonke umntwana uye ayotya.

Akanakholeleka kuba kaloku abanintsi abantu abangamadoda bayazifihla xa bexhatshazwa ngabafazi babo, kwaye baye boyike ukuyoxela emapoliseni kuba baza kuhlekwa.

Ndingamxelela ukuba kuyingozi ukutshaya ipakethe ye-twenty ngosuku, loo nto iza kukwenza immoshele imiphunga kwaye imenze abenomphefumlo omfutshane.

Ndingaze ndibize umhlangano apha endlini ndibaxelele ukuba ayikho into ehlekisayo xa umntu esithi uyaxhatshazwa, mabayithathele ingqalelo loo nto. Kwaye ndingathetha nosisi loo uthi uyaxhatshazwa bucala ndimcebise ukuba aye emapoliseni ayokuchaza umyeni wakhe, ngendlela amphethe ngayo.

Umntu xa enoxinzelelo lwegazi oluphezulu uye athande ukubila kakhulu, esoloko ediniwe.

Ndingabaxelela abafundi mabayeke lo mkhuba wokonzakalisa izixhobo zesikolo kuba loo nto ingenza ukuba urhulumente ayiphelise into yokwenza ukuba izikolo zityiswe.

Baxelela ukuba i-CPR ibaluleke kakhulu kuba, umzekelo xa ubona omnye umntana etshone edameni ukwazi ukumkhupha, ungamnceda okanye umntu etshile, ungakwazi ukumnceda okanye umntu efeyintile, kubalulekile ukuba uyazi i-CPR.